Sports se a thusa thata, gore especially motho o ditlhong le batho ba e leng gore ga ba utlwane. Se kgona go kopantsha batho ba ba ngata. Re bone ka Rugby World Cup gore e kgona go kopantsha dilo. Fa Bafana Bafana or-e tennis-e e tshameka, or-e rugby e tshameka, or-e cricket-e e tshameka, e dira gore batho botlhe ba kopane, go nne monate, go tshegiwe, le gore batho ba di tse dingwe, re kgone go tlotla, jaaka nako tse dingwe re sa kgone go tlotla le bone. Sports-e sone se 'ira gore batho ba ba ngata ba kgone go kopana. Ke ntho e ntle ka sports-e, ka gobaneng fa go tshamekiwa sports-e jaana, go diragala gore wena o le motho o kgone go bua le motho o mongwe, o e leng gore kaosane mo fa le kopana mo straat-eng, one o sena go bua le ene.

Sports-e se thusa thata, especially mo baneng ba sekolo, ka gobane e thusa gore bana ba ba ntsi, ba e leng gore ba na le talent-e, ba sa kgone le go ya sekolong, ba e kopantshe le yone sports-o le sekolo, gore ba kgone go tswelela pele mo bophelong. Go na le batho ba ba ngata, ba batjha ba e leng gore bone ba na le botlhale, ba sa kgone go itswedisa dithuto tsa bone, mare ka gobane ba tshameka sports-e, di kgonne go ba bulela ditšhono tsa gore ba kry-e mmereko, ba ye yunibesithi, ba ye di-college-ng, le gore ba itukise mo bophelong, ba kgone go nna le education-e e botoka tota.

Go na le metshameko e mentsi o kgona go e tshameka mo founung. O kgona go reka data e leng gore e specific-e ka nako e e rileng. Jaaka for example, o kgona go reka data ya night owl. Data ya night owl e cheaper than data ya motshegare. And then, ga o tshameka from twelve to five, o kgona go tshameka di-online games. And-e thata-thata, di-online games tse di na le go go fa tšhelete jaaka bo di-Esports-o. O kgona go tsena di-tounament-e, o tshameka di-Esports-e ka data ya bosigo. Le gore gape, go na le kgang ya gore nako tse dingwe mo dipolatefomong tse dingwe, di go fa data ya mahala ka nako e rileng bosigo, gore o kgone go tshameka.

Mo sekolong se ke ne se tsene, ke ne rata go tshameka thata ball-o. Ball-o ke yone e leng gore yone thata ke ne e rata. And-e, e ne re tshwareleditse ko sekolong ka gobane e ne e dira gore ko skolong, fa re tshameka ball-o, bana ba tla ko sekolong gore re kry-e di-specific marks-e ko sekolong tse e leng gore e kgona gore go dumeletsana go tshameka ball-o. So, e ne e dira gore re ithute ka thata, gore on order gore re kgone go tshameka ball-o ko sekolo. Sekolo se se nthusitse thata ka gobane go tshameka ball-o ka nako eo, e dirile gore ke kgone go ithuta mo dibukeng, ke focus-e mo dibukeng ka thata.

Gore ke itumele jaana, fa ke shebeletse ball-o ke le mo nosi, especially ball-o, ke kgang ya gore team ya ka e tlabe ke e support-ang, e tlabe e tshameka bontle, especially fa team ya ka e tshameka bontle, ya ntira gore pelo yaka ke itumele ka gobane e dira gore ke itumele ka gobane ke a bona gore team ya ka e ntse e ya sentle. Team e ke e ratang, fa e tshameka bontle, especially fa e winner-a, ka itumela thata ka gobane e dira gore ke tshepele le gore ke sa ikotlhaya gore why ke ne support-a team e e rileng.

Ee, nna ke nagana gore sports-e tlamehile se nne part-e ya curriculum-o ya ko sekolong, ka gobane fa e le part-e ya kharikhulamo ya ko sekolong, e direla gore le ngwana, fa a tshameka sports-e, le kharikhulamo e direla gore ngwana a dule a ntse a le healthy. Ngwana kelello ya gagwe e dule e ntse e le fresh-e, ngwana le ene a kgone le go itumela le ga a ya sekolo, le gore ngwana vrug fa ya sekolong a nagane gore wa go tshameka sports-e ko sekolong, and-e wa go tshameka metshameko e ene a e ratang.

Yone e kotsi haholo ka gobane e kgona go diragala gore motho, fa a tshameka di-Esports-e ka nako e fitileng, or-e ka di ura tse tse dintsi, e direla gore motho o o a lape. And-e, fa a lapa, ga robale, ga o kgone le go ikhutsa, le mmele wa lapa. And-e, fa mmele o lapa e kgona go mo direla le bolwetse. So, metshameko e ya Esports-e e kotsi. E batla gore, fa o e tshameka, o e tshameke ka nako. Or-e, fa e le gore go e tshameka thata, o tseye di-break-e mogare ga tsone, o dule o ntse o ikhutsa, maybe-e every hour-a, maybe every two hours, o dule o ntse o ikhutsa, and-e o sa shebelela le screen-e sebaka ka gobane le yone e kgona go lematsa le matlho a gago fa o le motho.

Gore o kgone go dira , o kgona go dira jaaka maybe le tlotla, le utlwana mo mmerekong, mo ball-ong, mo di-sports-eng, ko menateng. Gape le tla sireletsana jang, fa lena le le le tla bolela nnete, le advisor-ana ka dilo tsa nnete. Le gore fa o bona le ya gago, le gore ga a dire tsone, o kgone go mo baya mofatshe o bue le ene jaaka gago, o kgone go mo bontsha dilo tse e leng gore ene ga di bone. And-e le fa o bua le ene, o sa mo shout-a, o sa mo nyenyefatsa, le gore o seka wa mmolelela le dipuo tse di botlhoko.

Motshameko wa tennis-e, go tlhokagala fela batho ba babedi fela o mongwe o ema , o mongwe o ema a ba tshwara racket-e. And-e, nako tse dingwe, go na le metshameko e mengwe ya tennis-e, e le gore ba bangwe ba ema ba le babedi, o mongwe gape a ba ema, ba le ba babedi mo side-ng ba kgaola ka tsela, or-e ka line mogare ga bone. Metshameko e tshamekiwa e le gore tennis-e eo tlamehile e bounce fela ga nosi mo side-ng ya gagwe, e ye ko karolong engwe, le bone bao ba bounce-e ka yone. Or-e tennis-e ya racket-e, o mongwe a e betse, e sa tlhole e bouncer-a gabedi mo side-ng ya gagwe, le e nngwe e sa bouncer-a gabedi mo side-ng ya ga o mongwe. Fa o mongwe e fetile, ke score-e, fa o mongwe le ene e fetile, le ene ke score-e.